Isikhathi esiningi ngiye ngizizwe ngiphephe kakhulu uma ngithatha itekisi. Lokhu kwenziwa ukuthi sengilijwayele, nokuthi futhi etekisini kunabantu abaningi, ubungozi lapho buyancipha. Uma uthatha izimoto ezinjengabo, Uber no-Bolt, lapho ukuphepha kwakho kusuke kunganele kahle, ngoba kusuke kuwena nalowo mshayeli ake sithi nje nihamba nibabili, Uma engase akuthathe akwenzakalise, ubani ongakusiza ngaleso sikhathi, akufani nasetekisini. Ubuhle buka-Uber, ukuthi ukuthatha la okuthatha , ukufinyelelise ngqo la ofuna ukufinyelela khona, ayifani netekisi ezohamba ikushiya endleleni sekumele uxhume futhi noma sekumele uqhubeke ngezinyawo.

Ngicabanga imbangela enkulu yokuthi kubambezeleke izitimela, ukungalungiswa kahle kwazo kwezitimela. Ukuba izitimela zisesimweni esihle sokuthi zihambe, nokuthi futhi ziyalungiswa, kulungiswa nojantshi ezihamba kuwona. Lokho ngabe kuvimba ukuthi izitimela eziningi zihambe zima endleleni, ngoba sekukhona inkinga esikhona, kusona isitimela noma kujantshi. Mesiqhubeka sinakekela kahle izithuthi zethu ezinjengezitimela, kuqonde ukuthi sinakekela isitimela sona siphinda futhi sinakekela nala sihamba khona, kunganciphisa ukubambezeleka kwazo.

Kukaningi ngibona osomatekisi bexabana emgwaqeni. Kubangwa yinto eziningi, ikakhulukazi kungaba, isivinini lo munye amudlule ngaso, kungaba ukuthi umshayisile ikakhulukazi. Lokhu-ke kubanga ukuthi baphume ngaphandle kubekhona ukushintshisana kwamagama okunamandla, phinde futhi kwezinye iy'khathi kube khona nanokuthintana. Osuke esephutheni kuyenzeka kube umshayeli lo engisuke ngihamba naye, okanye lo omunye osuke-ke eza ngemuva noma ngaphambili. Kungaba-ke ushayele ngobudedengu nangobungozi. Yikho lokhu okudala izingozi emigwaqeni.

Inhlangano yezamatekisi ingasiza ngokuthi nesiqiniseko noma yenze isiqiniseko sokuthi abantu okumele babe semgwaqeni abantu abafanele, abakwaziyo, nabanayo futhi izincwadi zalokhu ekumele bakwenze emgwaqeni. Lokhu kusiza ekutheni mabemiswa amaphoyisa lapho bekwazi ukuthi banikeze isiqiniseko nabagibeli babe nesiqiniseko, babe futhi nokujabula ekutheni abantu ababahambisayo, banazo izincwadi futhi nabo baphephile. Baphinde futhi-ke bafundise abashayeli ukushayela ngobukhulu ubucwephesha ngobunono, ngoba basuke bephethe izimpilo zabantu.

Uma amabhasi engahamba ngesikhathi ezindaweni, kungasiza mina hhayi mina kuphela kodwa nomphakathi wonkana. Ngoba lokhu kungenza ukuthi ukwazi ukuthi uzilungiselele isikhathi esanele wazi ukuthi ibhasi mekushaya leso sikhathi lizofika likuphathe lihambe isikhathi esithizeni lifike likubeke ngesikhathi esithizeni. Lapho uyakwazi ukulungiselela kahle ukufinyelela kwakho emsebenzini, ezikoleni, nanoma ikuphi la ofuna ukufinyelela khona. Uyakwazi ukubeka isikhathi, ukwazi futhi ukulandela leso sikhathi.

Angizizwa kahle uma kuwukuthi kumele ngikhiphe imali enkulu ukuthi ngilungise imoto, ngomgwaqo engiwukhokhela intela. Njalo mengidlula kwi-tollgate, ngiyakhokha, ngikhokhela ukuthi umgwaqo ube sesimweni esiphephile esokwazi ukuthi imoto ngikwazi ukuthi ngihambe nayo ingalimali. Uma kodwa imoto isilimala yimi okumele akhokhe, akhokhe izindodla zemali lapho kodwa ngiyakukhokhela ukuthi lo mgwaqo engihamba kuwona mawulungiswe. Akekho-ke umuntu othanda ukukhipha imali ebengayilindele.

Kuye kudingeke ukuthi uzilungiselele, uma unohambo olude. Kakhulukazi uma uhambo lwakho lusebusuku. Lokho kuqonde ukuthi izimpahla ozigqokayo azifani nezasemini. Kungamele ugqoke ngokuthe xaxa, ukuze uzivikele emakhazeni, kuzoya ngesimo sezulu ngalobo busuku ohamba ngabo. Uye uphinde futhi izinto ezinjengamaselula wakho, uye udinge ukuthi uzishaje ngaphambi kokuthi uhambe. Lokhu kukusiza ekutheni ukwazi ukuthi ohambeni lwakho uxhumane nabantu. Uphinde futhi usizakale ekutheni ubeke ukudla noma uqongelele ukudla okuzoba umphako okuzothi uma usuhamba, uzohamba ukudla endleleni, ngoba izitolo azivuli ngokufana emini nasebusuku.